Hi nga tekana hikuva munhu wo hambana na ndhavuko wa mina u va na nhlonipho ku tlula lava hi fanaka ndhavuko hi mhaka ku ri na mahanyelo ma hina ha tivelana kumbe makulelo leswi hi nga kurisa xiswona munhu loyi a u nga kula a ri karhi a ku vona a nga fani na munhu loyi u nga kula a nga ku tivi a ngo lo ku kuma u kurile so mi tekana wa va na ku hlonipha eka wena ku tlula vanhu lava va nga kula u ri karhi u va vona hi mhaka ya ku munhu loyi u nga kula a kha a ku wu vona wa ha va na ku tshama a ri karhi a ku delela se munhu wo ta hi le handle wo hambana na mina wa va na nhlonipho swinene.

Paseka i nkhuvo wa nkoka swinene eka vakreste naswona yi katsakanya ntsako lowukulu wa vapfumeri hikwalaho ka ku pfuka ka Yeso Kreste ekufeni siku leri Yeso a nga pfuka ekufeni hi rona ri va ri hi tsakisile swinene hina vanhu va ku tala hi va hi tsake ngopfu van'wani va vona va va va ri busy va ri karhi va pfula timpahla kambe va nga tivi leswaku siku ra paseka ri njhani eka hina vanhu, paseka i siku ra ku tsakisa swinene i siku leri hosi Yeso a nga pfuka hi rona naswona swi ve swi endla leswaku vanhu va tala ntsako hi siku leri Yeso a nga pfuka hi rona hikuva na vanhu a va tsakile loko Yeso a ta vuya ekufeni.

Ndza xeweta nhlengeletano hinkwenu siku ra namuntlha ra hina ra khubyeni.

Wanuna a languteriwa ku va nhloko ya ndyangu a ri murhangeri wa ndyangu lowu nkulukumba a ri ni vutihlamuleri byo endla swiboho swa nkoka swa ndyangu ku katsa na mikhuva ya ndyangu ni ntirho wa misava a hlawula leswaku vana va dyondza yini leswi ndyangu wu famba njhani a langusela ku hlayisa ndyangu, wanuna a va languteriwa ku pfuna endyangwini hi swakudya va rima va dzaha ku lunghisa masimu ni ku hlayisa ndyangu eka makhombo a ku ri vanhu lava va languteriwaka ku endla ntirho hinkwaswo swa ndyangu leswaku ndyangu va vona swa ku vanhu va dya na swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela na.

Lexi xi endlaka leswaku maendzo ma holiday ma va lama mo hlawuleka swinene swi vangiwa hi ndhawu leyi hi yaka eka yona kumbe munhu loyi hi fambaka na yena endzhawini yeleyo naswona munhu loyi hi nga ta va hi ri na yena u fanele ku va a ri loyi a va ku a ri na swilo swa ku yelana na swakudya swa tinyama swo oxiwa leswaku siku ra holideyi yeleyo maendzo ya holideyi ma tsakisa ntsena loko ku ri na swo dya na swo nwa na vanhu lava hi va ka hi ri na vona eka siku rero na movha lowu hi nga ta va hi ri karhi hi famba hi wona no tiva leswaku hi ta vuya nkarhi muni swi kota ku va swi endla leswaku hina hi va ka hi fambile hi maendzo yalawa hi va hi tsakile swinene.

Vatsonga va le Limpopo va hambanile ngopfu na va le Bushbukrige na Mozambique hikuva vatsonga va le Limpopo loko va mbala xibelani xa vona va xi ambala na ti bulawuzi kumbe duku ro yelana na xibelani xa vona kambe vatsonga va le Bushbuskrige vona loko va ambala xibelani xa vona va xi ambala nakona mihlovo ya vona ya swibelani a yi fani hikuva mihlovo ya le Bush a yi fani ni ya vatsonga va le Limpopo na Mozambique ene vatsonga va le Mozambique xibelani xa vona xi lehile xi tlhela xi va na ti-colour ta ku fanisa na na tinyoka na matlhari so vatsonga va le Limpopo.